E ndhavuko i xilo lexi fane xi xiximiwa swinene hikuva munhu wun'wani ni un'wani u huma eka ndhavuko wa ka vona se se lexi fane xi endlekaka naswona swiambalo swi lava swi ti komba swa ku leswi swi kombisa ndhavuko wini kambe loko munhu a a mbarile swiambalo swa ndhavuko vanhu na vona va kota ku n'wi vona swa ku munhu loyi i huma ka ndhavuko wini hi mukhuva wolowe hi yona mhaka swiambalo swa ndhavuko swi ngopfu ka swiendlo swa ndhavuko.

Mina ndzi tsakela ndlela leyo ya khale hikuva ka ndlela ya khale vanhu a va ti xixima ni swilo swa ku tala swo biha a swi nga ha endleki ngopfungopfu ka lava vaxisati a va ha swi koti ku ti hlonipha hi yo mhaka na tona ti va fikela hi ku olova la ni vanhu va rhepiwaka ngopfu mhaka mambalelo ya vona hambileswi a ni vuli leswaku munhu i fanele a endliwa nsele hi mhaka ya mambalelo mara wona mambalelo ya khale a ku ri wona mambalelo lawa yo munhu xiximeka swinene.

Ka ndhavuko ku mbaliwa e miceka ka mbaliwa swibelana ka mbaliwa ka swi ya hi swa ku e ndhavuko lowu hi lowu wa njhani na ku munhu wa kona i randza yini swona switele swa swi mbalaka van'wani va swi kota ku mbala mafahlawani van'wani hambi hi tona tiharhi va swi kota ku timbala swaku muchado wa vona wu saseka kambe swona swimbalo switele swi swi mbalaka muchadwini leswaku muchado wa vona wu tsakisa kumbe wu saseka hi ndlela yaleyo.

Mina tanihi mutumbuluxi wa xiambalo xa manguva lawa xiambalo xa mina a swi ta va xi saseke ngopfu kambe a ndhavuko a xi nge yi siyi ndzhaku hikwalaho xona a xi ta va na ti-colour to talatala ta ku represent-a Xitsonga xa ka hina xona a ni ta xi endla leswaku hambi munhu a famba ekule a swi vona swa ku ndhavuko wu ngopfu hambi ni malembe ma cincile mara ndhavuko wu ngopfu swinene.

Swona swiambalo swa ndhavuko swa ha ri swa nkoka na wona masiku lawa hambileswi tindhawu to tala to hlaya a swa ha tekeliwi nhlokweni mara swona swa ha ri swa nkoka hi yona mhaka ku ni nkarhi lowuya wo wa nhlangula lani ku tlangeliwaka wona ndhavuko hi lani u vonaka kona swa ku swa ha ri swa nkoka na namuntlha hikuva munhu wun'wani na wun'wani u tsakela ku mbala ndhavuko wa ka vona hi mukhuva wolowo swa ha ri swa nkoka swinene.

Kambe vavasati vona loko swi ta ka timhaka ta tindhavuko va fambisa mahlweni timhaka ta swibelana na yona miceka va swi endla hi ndlela yoleyo swi saseka swi kombisa ndhavuko wa hina wa Xitsonga ngopfungopfu xibelana hi xona xi fambaka mahlweni hikuva loko munhu hambi a ri kule loko ambale xibelana swa koteka ku swi vona swa ku lweyi u kombisa Xitsonga xa ka hina hi ndlela yoleyo ya xibelana.

Swona swiambalo swa vavasati swi cincile hikuva kona khale vavasati a swi nga ri kona swilo swa ku endla mpahla ya kahle ya ku fana ni malembe kambe a va boheka ku qhoka swona swikhumba hikuva minkarhini yoleyo a ku kumeka swona swi khumba na yona michini leyo rhunga timpahla to saseka to fana na swona swibelani hi ti wulu ta kona kambe a swi nga kumeki eminkarhini ya kona leswi kombisaka swa ku loko malembe ma ya ma famba ma famba swilo swa ha ta cinca swi ya mahlweni hi mukhuva wolowo.

Mina loko a vo swiambalo swa sweswinyana na swi designer ni ni faka na yo ndlela ndhavuko i ku ka xiambalo xin'wana na xin'wana a ni ta faka tona ti-colour ta ku kombekisa Xitsonga xa hina ku nga tikhala letiya to hambanahambana ta ma-colour blocking hi tona ti-colour letiya a ni ta ti faka ka designer hambileswi a ni nge ti faki ti tala ngopfu a ni to ti faka swa ku vanhu va kota ku swi vona swa ku hi wini ndhavuko wa kona.

Swona i ku i ku lomba no mbala swa ndhavuko wa wun'wana wa ku nga ri ndhavuko wa wena a ku na xo biha hikuva hi ndlela yaleyo u va u kombisa ku seketela munghana wa wena leswaku na vona va va balulekile kwala misaveni lexi xi nga kona i ku munhu yena a nga fanelanga a khohlwa leswaku huma ka rixaka rini i mani hambi yena a tsakela na munghana wa yena e ndhavuko wa yena swona u fanele hi mikarhi hinkwayo a tiva ndhavuko wa yena leswaku i mani wa ku huma .

Loko swi ta ka ndhavuko wa hina wa Xitsonga ku mbaliwa swona swibelani loko u ri munhu wa xisati kambe naswona swi saseka ngopfu loko swi mbaliwe na wona lawaya ya masapati kumbe teki ra All Star naswona ehenhla va nga gqoka xilo xo fana na vest ya ti-colour ta ku kombisa swa ku hi Matsonga kambe na hina loko swi ta ka va xinuna ku kahle ti-color color to saseka to kombisa .

Mina ni vona ingaku vantshwa va sweswi hi ndlela leyi va mbalisaka swona swa nyumisa swinene a swa ha fani ni swilo leswi a swi endleka khale vantshwa va sweswi a va ha caceli swilo swa xintu swilo swa ndhavuko a va ha swi tekeli enhlokweni maqhokelo ya vona vula wona mambalele ya vona ma bihe ngopfu a va ha ti xiximi ni ku xixima miri wa vona ni ku yingisa makaya a va ha yingisi lero vo ti endlela hambileswi vatswari a va yimi na swona swa ku va swi endla kambe va endla hi ku ti lavela.

Mina tanihi Mutsonga ni vona swi ri kahle ku dyondza no mbala swilo swa ndhavuko wa van'wana hikuva a swi vuli leswaku loko ndzi ri Mutsonga ndzi ta tshama ka ndhawu yin'we kambe ndzi ta huma eka rixaka ra mina siku rin'wani ni ya eka rixaka rin'wani lani va endlaka hi ndlela ya vona loko mina ndzi nga rhandzi ku dyondza swi ta ni tikela swinene ku hanya na vona hikuva ndzi ta lava ku endla swilo swa mina kambe vona va endla hi ndlele ya vona se mina ndzi vona swi ri swa kahle ku dyondza hi ndhavuko wa van'wana.

Mina lani ka tiko ra hina loko swi ta eka vana va rhandza ku mbala swona e swikimawa va fakile kambe na byona vuhlalu vona swi saseka va faka ni swinguvana hi ti-color ti-color to hambana to kombisa leswaku hina hi Vatsonga swona swi sasekile swinene loko vana vo quveka naswona ndhavuko wa ka hina wu tiya mahlweni swinene ende swi ta hi pfuna na hina hi hanya kahle.